Siyenza ibhrayi apha ekhayeni kuphekwe, kubhraywe inyama, kutyiwe kube mandi or kuphunywe kuyiwe elwandle or kuphunywe kuyiwe kwii-restaurants kuyotyiwa out or kuphunywa kuyiwe kwi-weekend getaway.

Ayikho, ngoba ke kusaxakekiwe okwangoku. Besilungiselela abantwana abaya, ababuyela esikolweni, ngoko ke imali inqabile yokuphuma nabahlobo.

Ukuphuma kwabadlali beqakamba ngedada, noko umdlali mabanikwe amathuba amathathu phambi koba akhutshwe ebaleni.

I-gambling, i-gambling abanye abantu abakwazi ukuyilawula, ngoko ke abantu abadlala imidlalo yamakhadi bayalahlekelwa kakhulu.

Ewe, ingonwatyelwa ngumntu wonke ngoba awukho mnye kuphela umdlalo odlalwayo. Ziintlobontlobo zemidlalo ehlukeneyo ngoko ke wonke umntu angaba nomdlalo awuthandayo.

Ewe, ndingawulungela, ngoba umdlalo wombhoxo ufuna umntu ochubekileyo one-discipline. Nangona umdlalo wombhoxo udlongodlongo kodwa ke funeke ukwazi uba ne-discipline, ukwazi ukuziphatha.

Ngulaa mthetho wokuba xa umntu ethe wawa ngapha komgca enze ithrayi, ipenalti le uyinikwayo funeke uyikhabele kule ndawo ibhola uyibeke kuyo. Ndingawutshintsha ke lo mthetho uba ipenalti naphi na, ipenalti mayibekwe streyiti kunye nee-poles ezi ze-game.

UEFA Champions League, ii-games ze-UEFA Championship League, isoka. Ngoba ndiyawuthanda kakhulu umdlalo wesoka.

Enjengee-puzzles, imidlalo enjengee-karaokee , ii-role playing , umculo, ukudanisa.

Ndingakhetha abadlali bomdlalo wombhoxo. Ndingumlandeli omkhulu kakhulu womdlalo wombhoxo kwaye ndiwuthanda kakhulu.

The Rhinos njengoba i-rhino ingesinye sesilwanyana ezibalulekileyo apha eMzantsi Afrika.

Ndingayivuyela kakhulu loo nto, kodwa kunganzima ukuba sifumane umsebenzi onjalo ngoba asithandi nto zifanayo.

Ndingayivuyela kakhulu loo nto, kodwa ke kungaba nzima ngoba asithandi zinto zifanayo ncam.

Udibana adlale nabantu abangamadoda, benze itimu enye.

Kuba nayo yimidlalo, kuyakhuphiswana nakuyo.

oko ngoba kubonisa ukukhathalela umntwana wakho nokumxhasa kwiinto zakhe zesikolo.

Xa sizonwabisa siyaphuma siyotya out kwiresityurenti or sihambe siyobukela ibhayoskophu or siye kwi-mall for i-shopping or siphume siye elwandle siyozonwabisa khona okanye siphume siye kwiikonsathi zomculo ezikhoyo.

Ininzi into ongayenza uzonwabisa ungachithanga mali ininzi.